Ho tlamehile ha tjhelete ya tekesi e nyoloha, re tsebiswe jwalo ka bapalami. Re tsebiswe ke a kgolwa dibeke tse pedi pele e ka nyoloha. E seng feela, le re jwetse fela hoseng feela hore e nyolohile. Atjhe, ha re ikutlwe hantle hobane ha ra na yona tjhelete e le e batlang.

Di-gate tse re kopanang le tsona, ha re nka maeto ka mebila e meholo. E bohlokwa haholo. Hobane, tjhelete eo e re e patalang. Ke yona e yang hore thusa hore mebila ena e re tsamayang ka yona e lokiswe, ho sekaba le di-pothole kapa tsona tshenyeho tsa tsela. Ebile ha tsela e le hantle, ho sena letho tseleng. Dikotsi le tsona di a theoha.

Ke rata ho nka bese, ha ke nka maeto a matelele. Hobane ke motho ya ratang hore, a ne a shebe ka ntle. Dintho tseo re di e fetang. Le hape, ke rata hore bese e kgolo haholo. Ha le dule ha bohloko jwalo, le ka dula ka taxi-ng.

Re na le bothata ba hore, motho ona wa taxi a se ka e lata moo a tshwanetseng ho re lata teng. Ebile, e re sitisa hore re fihle ka nako mosebetsing, taba enana. Re kopa hore, e lokiswe hle. Hobane le mahaheng, ka dinako tse ding, re fihla nako e se e fetile, letsatsi le se le di iketse, bana ba se ba robetse. Hobane motho enwa wa tekesi, ha re late ka nako kapa ha re late moo a tshwanetseng hore a re late teng. Atjhe.

Ke ile ka rata haholo ho sebedisa shopo ya moo, le ntlwana ya teng. Hobane shopo, dintho tsa teng ke ditheko tse tlase. Le ntlwana ya teng ha tjhe, e hlwekile haholo fela. Ke tsona dintho tse tse pedi tseo tse entseng hore ke thabele haholo ho sebedisa shopo ya moo, le ntlwana ya teng.

Ha se ntho e kileng ya nhlahella ena. Empa ke a tshepa hore ka tsatsi le leng ke ka kgona hore le nna ke tjho hore atjhe tjhe, e kile ya nhlahella. Empa ha se ke e ikenya dieteng tsa motho a kileng a hlahelwa ke ntho tjena, atjhe e ka se ntuli hamonate hohang. Hobane ka kgola ka nako tse ding o na le mabaka moo o tlamehileng hore o ye teng.

Bakganni ba ditekesi ba lwanela dintho di ngata. Ba lwanela mmila enana e ba re tsamaisang ka yona. Ba lwanela rona bapalami, ba lwanela ditjhelete. Empa ntho e kgolo kgolo e ba e lwanelang, ke mmila. Hobane ka ntle ho mmila, ha ba kgone ho etsa tjhelete.

Di na le tlatsetso e kgolo hobane, ha re ha re etetse hona Durban. Re le batho ba tswang dipolekeng tse fapaneng. Re sebedisa tsona, re patala tjhelete e ngata haholo ho tsona di-rickshaw tsenana. Mme jwale e nyolosa bohahlaudi ba Durban.

Ntho e ke ka e etsa, ke hore ke kgotse motho enwana. Hobane re fumane tekesi e hlwekile haholo, e nkga hamonate. Ho sena mathata. Empa jwale yena, ha lahlela lekgapetla la panana fatshe, o e senya yohle taxi ena. Le hape ha sebetse mokganni hantle. Maikutlo aka a ka utlwa bohloko haholo hobane mokganni, o nkile nako ya hae a nka le matsapa a hore a kgone hore a re hlwekisitse taxi.

Ha ke hloka leeto la lekgutshwanyane, ka ka bese. Empa ke sena tjhelete ya dipalangwang tse ding. Ke a e palama bese, o ka e palama bese, empa o re e o behe tseleng. Mme wena o se o tla tswella pele ka leeto la hao. Empa o tsamaye ka maoto.

Ha hona letsatsi moo rekileng robala teng kantle. Re robala tseleng. Hobane ho sena petrol garage-eng. Ho bata, bosiu boo ho bata. Re hatsetse, re lapile, hobane dijo tsa rona di ne di se di fedile. Mme lebenkeleng ho no se na dijo, ho kwetswe. Ho e ne e le bosiu bo thata e le kannete, kamoso.